Kukho konke okwenzakalayo kufanele ukuthi uqale uy'jwayeze okuningi uy'jwayeze. Uma usukwazi ukuthi uy'jwayezile, usunesiqiniseko sokuthi okuningi usuyakwazi noma ungeke ukwazi konke. Yilapho-ke usungathatha khona isinqumo-ke sokuthi cha, njengamanje sokuyisikhathi sokuthi ngithathe le nto engiyenzayo ngiyibeke kwelinye izinga. So, umakhelwane kumele ukuthi akubeke emqondweni ukuthi kumele ayithathe le nto ayiyise kwelinye izinga, kodwa okwamanje akabe ezama, ezama ngakho konke okusemandleni akhe ukuthi aphushe enze isiqiniseko sokuthi okuningi useyakwazi ukuze ezokwazi ukuthi uma engena laphaya angabi nokuxakeka okukhulu.

Njengabantu abakhulele ey'ndaweni ey'semaphandleni, ibhola ilona kakhulu ebesilidlala. Yingakho ngicabanga ukuthi mhlawumbe ibhola ilona esingalithokozela kakhulu njengoba futhi kuyimanje. Okuyiyona nto esiyibuka kakhulu kumabonakude. Siyayibuka, siyayithokozela, sihlezi sikhuluma ngalo futhi. So, ilona ibhola impela engicabanga ukuthi singalijabulela.

Impela ngake ngamfundisa umdlalo obizwa ngomlabalaba. Hhayi khona phela akuthathanga isikhathi esifushane ukuthi basheshe bawuqonde, kodwa kwathi uma sekuhamba isikhathi, hhayi impela wase esewumpetha.

Ngicabanga ukuthi ikakhulukazi ayasixhumanisa thina kakhulu njengabantu abakhulele ngaphansi kwezimo ey'thize. Kuphinde kusize-ke nasekucabangeni, iyasisiza ukuthi sicabange kakhulu, sicabange futhi ngokushesha. Nokuxhumana-ke futhi ngicabanga ukuthi siba nokuxhumana okungcono ngayo le midlalo le, sazana kangcono ngayo le midlalo le. Sijabulelana kangcono ngayo futhi le midlalo le.

Okokuqala nje kufanele sibuke indawo esikuyona, kufanele sibheke indawo esikuyona ukuthi indawo ekanjani. Ebese kuthi futhi siphinde sikubheke nokuthi kungabe sona isikole siy'misele ukuthi sibheke kuliphi isayidi. Ngabe bay'misele ngokuthi babheke kuphi kula abakhona khona ngaleso sikhathi leso. Uma kuwukuthi bay'misele ngokuthi bathuthukise abantu kangcono kunalokhu abakubonayo ukuthi kusemandleni abo. Yilapho kuzomele ukuthi khona bafake ezithe ukuthi xaxa.

Njengomuntu okukhonzile ukuthi afunde kukhona incwadi engayifundayo eyangihlaba umxhwele kakhulu kangangokuthi ngangize ngiy'thole sengazukuthi nami ngiyingxenye yayo. Uma kujatshulwe, eyi ngijabule nami. Uma kukhona okukhona okuzokwenzeka okungekuhle, eyi nami ngiy'thole impela hhayi sengingasazizwa kahle sengiphatheke kabi. Ngiphinde futhi ngiy'thole sengisemzweni wokuthi ngishawa uvalo ukuthi awu, ngabe ngempela le nto le izokwenzeka ngokushesha okungaka.

Kube ney'nguquko ngokukhulu ukushesha nokukhulu futhi ukuzumisa okungasho ngithi azibanga zinhle ngoba besijwayele thina ukuthi sidlale. Sikwazi ukuthi nemizimba yethu iyona ndlela ebesilolonga ngayo leyo. Into yokukuthi kunomuntu oy'lolongayo thina besingayazi, kodwa besazi ukuthi hhayi, siyawubona umzimba walo muntu ukuthi uqinile ngoba uyazilolonga nangemidlalo le edlalwayo. So, akubanga kuhle ngoba njengamanje hhayi ayisenziwa kakhulu usuyabona ngisho nemzimba nje yey'ngane ukuthi hhayi ngeke.

Ngokujwayelekile kwakuba uLwesine esikoleni engangifunda kusona, kodwa ngokukubuka kwami ngicabanga ukuthi uLwesithathu ilona ngoba luphakathi nalo isonto impela. So, kuyenza lokho-ke ukuthi usuke usufundile iy'nsuku ey'mbili, nalapho umqondo usuqala khona ukuthi ngazu ukuthi usufuna ukukhathala. Ebese-ke kuthi-ke ngalolu suku lwesithathu-ke ilapho esizokwazi ukuthi sinikezele khona. Sikwazi ukuthi siphinde futhi imiqondo ivuseleleke, iphinde futhi ibe nalokho-ke ukuthi iqaphe konke okwenzakalayo.

Ngiyacabanga ukuthi ey'ntweni ey'kanjalo kusuke kuya ngokuthi umuntu yena emqondweni wakhe unakho yini ukuzethemba, unayo yini injongo nempokophelelo? Ngiyacabanga ukuthi isizathu esikhulu yiso leso-ke, kepha-ke kuyangijabulisa futhi kuyangigqugquzela nami njengomuntu ukuthi kunabantu basemaphandleni abakwaziyo ukuthi into ayenzayo imihla nemihla akwazi ukuthi ayiphendule leyo nto leyo ikwazi ukuthi imungenisele imali. Kuyinto enhle kakhulu, kuyakhuthaza futhi.